Ina swi hlayisekile ku tirhisa vukorhokeri bya hailing hikuva hikuva wu hatli u fika laha u yaka kona naswona u va sure ku ri munhu loyi a ku tekaku wa n'wi tshemba u va u ri sure u nga n'wi tshemba ene naswona yi le nawini so ndzi nga vula leswaku yi hlayisekile and mina i titele ti ni ti tele leti ti uber leti ndzi nga ti khandziya so far so ya ti safe na ti tshemba.

A van'wamathekisi loko vuya xitimela va nga rila naswona va nge he kumi mali ku fana na sweswi hikuva xitimela hi lexi vanhu a va tshembi xona a ku ri xi va fikisa la va yaka kona hi ku hatlisa naswona xi xi va charge mali ya le hansi swinene.

A ndzi ta titwa ndzi tsakile swinene hikuva bazi ro fana na leriya ri ti komba onge loko ri khandziyile u titwa u ri munhu wa xiyimo xa le henhla so na mina ndzi ta a ndzi ta titwa hi ndlela leyo.

A ndzi nga n'wi byela leswaku ku va ndzi hlwele ku fika entirhweni i bazi leri nga fika ri nga ri kalaka ri nga fikangi hi nkarhi kambe na mina swi vula leswaku ndzi fanele ndzi veka excuse a ndzi khomela naswona a nkarhi lowu taka ndzi ta endla matshalatshala leswaku ndzi hatla ndzi fika.

A ndzi nga byela vachayeri vachayeri va tibazi va tibazi leswaku va zama ku hatla va pfuka leswaku va ta hatla va teka vanhu lava yaka emintirhweni hi nkarhi.

Vadyuhari va va va vona mhaka leyo yi ya ku vutleketli bya mani na mani hi minkarhi yo tala a byi hlayisekangi so byi lava vantshwa vanhu lava va ha tiyileki so vona va lava ku tshama ka ti ka movha leyi ya ha tiyeke leyi nga na leyi leyi hlayisekeke.

A xivangelo xa kona i ku hi ku hela ka ka ka n'hweti kumbe ku hela ka lembe a vatirhi vo tala va va va ya makaya like naswona va vatirhi vo tala va va va holile naswona va va va lava ku ti khipha van'wani va ya emakaya va ya cheka va ka vona.

I ku loko loko mathekisi ma tele ku tlula mpimo hi vanhu loko ma chayisana na ku loku ku ku meka ku humelele accident a swi lula ku ri vanhu va nga va nga pona eka accident yeleyo so ya eka nghozi yeleyo a swi lula ku ri va nga pona so vona va ya emahlweni va swi endla hikuva loko taxi loko mathekisi ya vona ma tele ku tlula mpimo va kuma mali yo tala so va endla tano hi mhaka ya mali.

A hi mhaka ya kahle hikuva tibazi ta swi kota ku layicha vanhu vo tala hi nkarhi wun'we i va tlhela va hakela mali ya lehansi kambe mathekisi ma swi endla leswaku va mathekisi va layicha vanhu vo tala hi nkarhi wun'we ene a swi kahle hikuva vanhu a va tshami kahle na swona a swi hlayisekangi so ku va va hisa tibazi a hi mhaka ya kahle.

A ndzi nga vulavula na na muchayeri ndzi n'wi byela hi ku titsongahata ndzi ku eka yena mali leyi ndzi nga yi khoma ya xota naswona a ndzi kombela u ndzi pfuna hi ku ndzi khandziyisa ndzi ta ku vona siku rin'wana loko ndzi ri right.

A ndzi ta n'wi vutisa leswaku i i mali muni ku khandziya xihahampfhuka hikuva ndzi se tshama ndzi xi khandziya a ndzi ta n'wi vutisa na leswaku xana u vona i xana xihahampfhuka xi hlayisekile na naswona i xa vunharhu ndzi ta n'wi vutisa leswaku swi teka tiawara tingaki ku va ndzi suka eka ndhawu leyi ndzi sukaka eka yona ku ya eka ndhawu yin'wanyana ya le kule nyana.

A leswi endlaka leswaku mintsengo ya uber yi ri ehenhla swi endliwa hikuva uber yi ku teka yi ku teka yi ku susa ndlwini yi ku yisa laha u lavaka ku ya kona hi nkarhi wun'wani na wun'wani vusiku i mpundzu nkarhi wun'wani na wun'wani hi swona leswaku sweswi swona leswi endlaka leswaku mintsengo ya yona yi va ehenhla.

Mfumo wu nga ringeta ku va hakelela kumbe yi va ofara ti bazari leti nga ta va hakelela leswaku va ta kota ku fikelela naswona va ta kota ku dyondza va ya emahlweni.

Ndzi nga vula leswaku i swi va khumba hi ndlela yo biha hikuva va va va ti tshegi hi yona naswona va va va yi tshembe ngopfu.

Swi ta ndzi khumba hi ndlela yo biha hikuva swi ta endla leswaku a vutomi byi yima hikuva ndzi ta tsandzeka ku ya emadorobeni ndzi ya xava swakudya kumbe swin'wana na swin'wana swa ku tihanyisa.

A vukorhokeri bya vukorhokeri bya e hailing byo fana na uber navusiku swi endla leswaku byi byi durha hikuva vanhu a va fambafambi ngopfu kambe na nhlikani kumbe nimpundzu swa antswa like yi va yi yi chipile.

Ina swa boha siku rin'wana rin'wana loko va ri kerekeni na ku na minikelo leyi va yi humesaka so ndzi nga vula leswaku swa boha swa boha swinene.

Swi ndla leswaku vanhu va kota ku hlayisa mali ya yo enerisa yo yo vonaka leswaku va ta kota ku ku ku ku ku hakela eka ti-free way naswona va va na mali yo enela yo dya lomu tindleleni so swi nga ha va pfuna hi ndlela leyo.

A ndzi ta ringesa ku tikhoma yi ku za bazi yi za yi kuma la ndhawu yi nga hlayiseka kona ku ri yi yima kona.

Avuxeni ndzi tshemba leswaku ma ha hlayisekile a ndzi lava ku tiva hi mindzhwalo ya mina hikuva ndzi le ku vileleni a ndzi koti ku twisisa leswaku yi lahlekile kumbe ya ha ri ndleleni yo ya eJoni naswona ndzi kombela mi ndzi tivisa ka ha ri na nkarhi ndzi ta kota ku tiva leswaku ndzi endlisa ku yini inkomu.

Va nga ha endla ku papalata xiyimo lexiwa hi ku va va veka a va kuma vachayeri vambirhi leswaku va ta kota ku cincana lomu ndleleni.

Ndzi kombela mi ndzi khomela ku va ndzi hlwerile ku fika entirhweni ndzi hlangane na xiyimo xa xitereka xa mabazi so hi yona mhaka leyi ndzi hlwele ku fika entirhweni a ndzi swi tivi leswaku xi ta xi ta yima ku ze ku fikela rihi kambe ndzi khensa ku va ndzi fikile ntirhweni ndza ha hlayisekile.

Swi nga lava leswaku va tshama va languta nkarhi na nkarhi leswaku mindzhwala ya ya vona xana ya ha hlayisekile kumbe a ku na lweyi a nga yi phazamisa xana.

A swi ta ndzi endla ndzi hlundzuka hikuva a swi ta ndzi holovisa na muthori wa mina entirhweni.

Va mfumo va fanele ku ku ku rhumela vanhu lava va va wa langutaka mabiloho leswaku ma ha hlayisekile naswona va fanele va ma languta nkarhi na nkarhi.

A ndzi ta lunghisa a swilo leswi ndzi nga ta famba naswona timpahla, swakudya, mali ka ha ri na nkarhi naswona a ndzi ta suka ka ha vona leswaku ndzi nga phazamiseki.

Ndzi vona yi hoxile swinene hikuva eka minkarhi ya sweswi switimela a swa ha fambi naswona vanhu se swa tika ku vava fika emitirhweni hi nkarhi.

Ina a ndzi ta tirhisa ku va makhadi yo tlhariha ma endla leswaku u kota ku fika laha u yaka kona hi nkarhi.

A tanihi muchayeri mhaka yo hakela ti-tollgate a yi ndzi khomi kahle hikuva a hi minkarhi hinkwayo hi va ka na yona mali yo hakela ti-tollgate naswona hi ku navela ko ya eka tindhawu tin'wanyani yi tshama yi ri kona.

A mabazi ya xiyimo xa le henhla ma ma ma tsakisa ku va u famba hi wona hikuva ma khoma vanhu kahle or eka man'wanyani u kuma na swakudya ene u kuma na swa ku leswi na ti-seat ta kona ti ti ti ti comfortable ti tshameka kahle like u twa u tsaka loko u famba hi tona.